Swi va khumba hi ndlela yo biha hikuva u kuma va ri karhi va ya mintirhweni naswona emintirhweni loko tihakelo ta mabazi ti gonya emintirhweni a va gonyisi mali.

Swi ni khumba eka timhaka ta mali hikuva mali leyi a ndzi tolovele ku tirhisa yona se yi gonyile a ka ha ri yona naswona va ndyangu wa mina na vona va tirhisa mabazi mali ku va .

Xivangelo lexi endlaku ku tlakuka tihakelo ta mabazi i ku va mali ya ku xava petirolo kumbe diesel-e yi tlakukile na yona.

Eka swin'wana swa mfumo vadyuhari va kuma swihunguto kambe eka swin'wani a va swi kumi mavonelo ya mina i ku va ikhonomi ya tiko yi ri hansi un'wana na un'wana u lava ku endla mali.

ina ndzi nga va pfuna hikuva a hi vanhu hinkwavo lava kotaku ku xava mathikithi ya mabazi van'wani swi kahle ku ri va pfuniwa leswaku va nga xavi thikithi leri nga ri ku rona.

Swi nga va pfuna hikuva mali leyi va yi kumaku eka mfumo yitsongo naswona yi teka nkarhi ku va yi ngeteliwa.

Swa olova hikuva munhu a nga tshami a ri na mali la a nga kona khadi ra olovisa munhu u hakela hi rona loko a lava ku khandziya bazi.

Ti-smart card eka vukorhokeri bya mabazi i khadi leri tirhisiwaka hi vakhandziyi va ri chela mali endzhaku va kota ku ri tirhisa ku khandziya bazi va ya la va lavaku kona.

A ndzi ta ri tirhisa hikuva ri endla leswaku munhu a nga tirhisi mali ya ku tala naswona mabazi ma chipile loko u ma phikizanisa na swifambo leswin'wana.

I ku va smart card xi olovisa hakelelo ra mabazi naswona xi endla leswaku swi olova ku vanhu va hakela bazi.

A ni ta titsongahata ndzi kombela leswaku va chikisa moya ndzi vulavulela hansi ndzi kombisa nhlonipho.

Muchayeli wa bazi u va a khome vutomi bya vanhu vo tala ngopfu loko a ri ku chayeleni ka bazi se va lava leswaku a va a wisile kahle ku nga vi na tinghozi hikuva vanhu vo tala va ta vaviseka.

A ndzi ta tirhisa ndlela ya vu professional ndzi yingisela vakhandziyi leswaku swivilelo swa vona i yini loko ndzi swi fikelela a ndzi ta swi endla kambe loko ndzi nga fikeleli a ndzi ta hlamuseta leswaku ndzi karhele.

Mintlhontlho leyi va langutanaka na yona i ku karhala vakhandziyi lavo karhata minkarhi yin'wana mali leyi va holeliwaku yona yitsongo.

Ndzi ta va ndzi hlundzukile ngopfu hikuva ndzi ta leta entirhweni leswi swi ndzi vuyisela eka ku hleketa leswaku mabazi ma na nkoka eka rihanyo ra hina na siku ra siku na siku.

Minkarhi yin'wani vatirhisiwa tiawara ta ku leha minkarhi yin'wani ku va ku ri muholo mali leyi va va nyikaku yona yi va yi ri yitsongo.

Ndzi nga n'wi hlamuseta leswaku a ndzi kotanga ku fika entirhweni hi nkarhi hikuva a ku ri ni xitereko xa mabazi a ku ri hava na bazi leri a ri tirha vachayeri va mabazi a va ri ku .

Swi va khumba hi ndlela ya ku biha ngopfu hikuva vanhu lava nga ti tshega eka mabazi hi swo famba va kumeka va ri hava swa ku famba.

Swivangelo leswi endlaka ku va na ku kokela ndzhaku ka ku famba ka swihahampfhuka, i ku va ku va ku ri na maxelo yo ka ya nga ri kahle swa ku fana na timpfula ni mimoya.

Ndzi vona swi nga fanelanga hikuva vakhandziyi vo tala va mabazi i vanhu lava tirhaka, kambe naswona loko ku ngeteriwa mabazi lembe na lembe muholo wa vona a wu ngeteriwi lembe na lembe.

Ndzi vona swi ri kahle ku va ku ri vana va endlaka ntirho lowu, va ta va na vutivi bya ku ku tluriwa njhani epatwini naswona va ta dyondza leswaku swa mapatu na ku tlula ka patu swi endlisiwa ku yini.

Ndzi ta tlhelela ekaya hi ku tsutsuma hi milenge, ndzi tiolola, ndzi heta ndzi ya ePolice Station ndzi ya pfula case ya ku yiveriwa.

I ku va u xiyaxiya hi ku kheta laha u fambaka kona leswaku u nga tlumbiwa hi timovha leti hundzaka, hikuva u ta va u karhi u fambela ekusuhani na patu.

Ma hambanile mintsengo ya wona, naswona na mafambelo ya wona hi minkarhi yo tala ya va ya hambanile. Mina ndzi vona bazi ra kahle leri ndzi nga ri tirhisaka ku va ku ri Intercape hikuva mintsengo ya kona yi le hansi ngopfu.

Khensani a nga teka n'wana a n'wi yisa ebazini hi siku ra ku famba, a fika a byela muchayeri wa bazi leswaku n'wana u ya chika kwini a tlhela a nyika muchayeri wa bazi mali ya ku hakela rendzo.

Ku xava thikithi ra bazi hi inthanete u fanele ku va u ri na data, u nghena ka inthanete u ya eka website leyi ra bazi leri u lavaka ku xava thikithi ya rona. Kutani u langha thikithi leri u lavaka ku ri xava, la loko swiritano u ta xava hi bangi ra wena u tirhisa khadi ra wena ra le bangi ku xava thikithi.

Ku famba hi bazi swi hlayisekile na vusiku, hikuva bazi ri na malayithi ra swi kota ku vona ndlela loko ri ri eku fambeni.

Ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi kuma vuwisi lebyi faneleke, naswona ndzi tiyisisa leswaku ndzi nwa mati emapatwini naswona ndzi tiyisisa leswaku ndza tlela loko ndzi kumile nkarhi wa ku tlela leswaku ndzi nga karhali epatwini.

Byi nga tiyisiseka loko vanhu vo tala va nga landzelela milawu ya patu, naswona va hunguta rivilo va chayela hi milawu ya patu leyi vekiweke.

Ku nga akeriwa, naswona ku tlhela ku thoriwa ma-security leswaku va rindza mabazi ma hlayiseka.

Bazi ra Luxy Coach ri le ka xiyimo xa le henhla na ntshamelo ra kona u va u tshamile kahle, makhomelo na vukorhokeri bya vona byi le ka xiyimo xa le henhla.

Ndzi nga langha bazi ra Luxy Coach hikuva bazi ra kona ri va ri ri eka xiyimo xa le henhla na matshamelo u tshama kahle u nga manyiwi, na vukorhokeri bya kona bya hlawuleka byi le ka xiyimo xa le henhla.

Netiweke loko u xava thikithi minkarhi yin'wani yi pfa yi nga khomi kahle, leswi swi endla leswaku munhu a hela matimba a hlundzuka.

Ndzi vona swi ri kahle ngopfu ku va lomu ku tshamaka mabazi ku xavisiwa, hikuva swi nyika van'wamabindzu mpfumelo wo va xavisa swi swa vona, na vakhandziyi va mabazi va kota ku xava swilo leswi faneleke swa rendzo ra vona.

Ina vanhu lava holaka mudende va fanele ku pambuleliwa ntsengo wo khandziya bazi, hikuva mudende lowu va wu holaku wutsongo a wu katsi ka swa maendzo. Se mfumo wu fanele ku va pambulela ntsengo wo karhi ku va va kota ku khandziya mabazi wa maendzo mo leha.